I ku va loko hi apulaya swilo ku fana na loko hi apulaya mintirho kumbe xikolweni, ku humelela swilo leswi hi ka hi nga laveki swona. Hi yona mhaka swi va swi nga hlayisekanga.

ndzi nga pfumela hikuva vanhu lava a hlanganaka na vona i vanhu lava a va tivaka, kambe ndzi nge pfumeli ku a hlangana ni vanhu va ka a nga va tivi. Hikuva vana va hetelela va nyamalala hi nga swi tivi ku va helele kwini, hikuva va nga tivi ku va hlanganile vanhu va njhani.

I ku va a nga xaveriwi foni. Loko a lava ku tirha swilo swa ntirho wa xikolo, ndzi ta n'wi pfuna hi foni ya mina.

A va fanelanga ku tlanga mitlangu leyi, hikuva ku na swilo leswi swi nga kona eka inthanete leswi swi nga fanelanga ku va va swi vona. Hikuva loko va swi vona va hetelela na vona se va swi ringeta, va tikuma se va ri khombyeni.

A swa ha ri kona masiku lama hikuva se ku na tifoni un'wana na un'wana i nghena ekamareni ya yena a languta foni ya yena. Nkarhi wa ku ku bond-a na na family a mindzilweni a ya ha ri kona, na swingaringani a swa ha ri kona. Vakokwana a va ha hi byeli switori leswi a va hamba va vula swona loko va ha kula.

Vana va masiku lama va onhiwile hi tifoni hi ti-smartphone leti va xaveriwaka tona hi vatswari va vona, hi yona mhaka nkarhi wo tlanga ni vana van'wana a va ha na wona.

A va tlanga na bolo xikan'we swi tele, na swikotela.

Mitlangu yi pfuna vana ku vumba vunghana ngopfungopfu mitlangu leyi tlangiwaka exikolweni hikuva, yi tlangiwa hi swipano. Nakona swi endla ku va tshika ku endla swilo leswi nga fanelanga, swi va pfuna ku exercise-a nakona.

U nyikiwe nkateko wo navetisa vuhangasi byo karhi eka social media. Tanihi muhlohloteri loyi a rhangelaka valandzeleri vo tala, tumbuluxa xinavetiso xa vuhungasi lexi valandzeleri va wena va nga tsakela ku xi endla.

Vana vo tala a va ha ri na ku tsakela ku endla mitlangu ya le handle. Va tshamela ku tirhisa ngopfu tinqingo ta le tinyongeni na le ta tithelevhixini. Hikuva masiku lama a swa ha ri kahle ku u va na munghana. Vanghana va masiku lama va ha ri kahle va xavisa vanhu nakona va dlayisana.

Caster Semenya i wun'wani wa vatsutsumi lava nga duma swinene, loyi a nga hlula tintangha ta yena hi ku tsutsuma mimpfhuka yo hambanahambana.

leswaku wena ni vanghana va wena a mi na xo xi endla hi nkarhi wa n'wina loko mi ri eka nkarhi yo wisa kumbe tiholidayi. Kucetela vanghana va wena hi vuhungasi lebyi mi nga byi endlaka eka nkarhi leyi ku fikela loko mi tlhelela emintirhweni. I ku va hi huma ti-trip, hi ti khipha, hi tsaka ni vanghana va mina.

I ku va ni titsakisa ni vanghana va mina hi ti humesa, hi ti khipha, hi famba ti-trip, hi famba hi dya swilo swo hambanahambana na swilo leswi hi ka hi nga swi tiveki kambe hi ta swi tiva hi ndlela.

Hlamusela nkarhi lowu u nga hlanganeke na vanhu lavantshwa hi ku tirhisa ntirho wa ntlawa wo ti tsakisa. I ku va loko ku fambeni lomu ku fambeni hi hlangana ni vanhu vo hambanahambana, lava va tsakelaka ku tiva vanhu na vona hi tsaka, hi tlanga mitlangu yo tala.

Leswi a ndzi ta swi endla i ku va ndzi va na lodge leyi yi nga ta ndzi nghenisela mali ku vana van'wana na van'wana va ta va ta tlangela eka yona, va ti tsakisa ku fana ni vana van'wana.

Swi endla ku i tshama i tsakile na mbilu ya wena yi tshama yi tsakile, ku va u tshama u ri healthy. U hanya rihanyo ra wena ra kahle.

Ndzi tsakela mintirho yo ti tsakisa hi mina n'wini, hikuva ndzi ti endlela xin'wana na xin'wana lexi ndzi lavaka xona hi nkarhi wa mina. Nakona ndzi ti tirhisela mali ya mina leyi ndzi nga yi tirha ndzi nga yi tirhela.